Motswalle wa ka wa hlooho ya kgomo, bolo ke bolo. Re ya le lebohisa ha le kgonne hore hlola motswalle wa ka.

Ntho e nka e lakatsang ho e etsa ha nkaba le nako, ke ho ngola buka ka bophelo ba ka. Hobane bophelo ba ka bo a makatsa ebile hona le ntho tse ngata tse ke kopaneng ho tsona moo bophelong ba ka tse nka ratang hore batho ba di tsebe.

Ke bapala di-game tse di ngata founung ya ka ebile tse ding ha ke sa di hopola. Ha ke bapala di-game founung ya ka ebile ke lebala ntho tse ngata. Di-game tse ke nang le tsona founung ya ka di monate haholo.

Ke hoba ruta haholwanyana ka papadi ena ya cricket hore ba e tsebe hore e bapala jwang ebile e batla eng hore oe bapale?

Ho bohlokwa haholo hore le nthekeleng diaparo tsa ka tsa bolo hobane ke yona ntho e ke e ratang haholo. Ebile nka rata haholo ha le ka nthekela tsone. Ke rata bolo haholoholo feela.

Netball ke papadi e monate haholo. E lateleng hobane ha oe bapala, o tla utlwa o utlwa o le motlotlo. Ebile ke papadi e monate haholo, e fela e batla o le mafolofolo.

O lokela hoba le diaparo tsa papadi ena. O lokela hoba le tsona le dipale tsa papadi ena.

Hoba le papadi eo oe ratang haholo e thusa feela hore o tswe mo dilong tse dingata tsa kontle ebile o kgona ho tseba se se bohlokwa mo bophelong ba hao. Papadi ya netball e monate haholo.

Motho o ileng a nka ntho e ke e ratang haholo ke yena ausi wa ka. O ile ae nka, ae rekisa. Empa ke ile ka utlwa bohloko haholo, ka mmotsa ka yona hore hobaneng a editse jwalo.

Hoba le papadi oe ratang kapa oe bapalang. E ka etsa maikutlo a hao a be hantle hobane hoba le papadi oe bapalang, o etsa o be mafolofolo.

Re ka rotloetsa bana ba rona hore ba be le papadi e ba e bapalang hore ba kgone ho ikwetlisa ko sekolong. Hobane ho bohlokwa haholo hore bana ba rona ba ikwetlise moo sekolong. Ho bohlokwa haholo fela hobane bana ba rona ba lokela ho tseba hore ho ikwetlisa ke ntho e bobebe ebile e ba tshwanetse.

O itse a re, o ne a ikwetlisa nako ele motjha. Ebile le hona a ja ebile santsane a ikwetlisa. Ke ka moo a sa bonahale a tsofetse.

Hore ba atlehe mo bophelong ba bone ke hore ba shebelle dithuto tsa bone ebile ba ithute haholo, ba kene sekolo.

Eya, ke ipha nako ya ho tshehetsa batjha bana ha ba bapala.

Ke kgathatsehile haholo ka wena ngwaneso. E fela nka rata ho jwetsa hore ho ikwetlisa o santsane o le motjha, hona le dikarolo tse ngata tse ka thusang ka tsona ebile di tla etsa hore o be mafolofolo. Ithute ho ikwetlisa ngwana heso, le nna ke tlaba le wena ka nako tsohle.

E keke ya ba etsetsa molemo hobane ba bapala dikarata letsatsi lohle. O ka ba ka nako ya ho bapala dikarata, ba ka etsa ntho e molemo jwalo ka ho batla mosebetsi kapa ka ho rekisa.

Ee, ke ntho e nka e etsang hobane ho ikwetlisa ke ntho e monate. Comrades marathon e tsejwa ke mang le mang. Le nna nka rata ho e kenela.

Mefuta e ke e tsebang sekolong, ke yona e mehlano. Ke netball-o, ke bolo , ke volleyball, ke cricket-e le yona rugby. Hape nna ke rata yona netball-o ebile ke e bapetse.

Hoba le papadi eo oe ratang ho bohlokwa haholo. Hobane ho tla ithusa hore o ikwetlise ka yona ebile o be mafolofolo jwalo ka motjha.

Ke ithutile hore rugby ke papadi e monate haholo ebile ke papadi mong le e mong a ka e bapalang ha a rata.

Dipapadi tse re di bapalang di re thusa hore re ikwetlise ebile re be mafolofolo.

Dipapadi tsena di tla le thusa hore le tswe ntho tse ngata jwalo ka dithethefatsi. Mme ha o shebile papadi eo oe bapalang, o tla sheba yona feela ebile o ikwetlisa.

Ke nahana ho etsa kgwebo ya ho rekisa tsona dikipa tsa World Cup.

Nka kena sehlopheng sena hobane ke rata bolo haholo, ebile ke ae tseba. Ebile ke e rata haholo bolo ya maoto.